Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko eka swiendlakalo swa ndhavuko wu le ka ku kombisa vumunhu bya ndhavuko ku hlonipha na ku tsakisa ku dyisa na ku hlangana ku dyondzisa na ku tsundzuxa.

Swiambalo swa ndhavuko leswi ambariwaka hi muteki na mutekwa eka mucato wa ndhavuko wa Vatsonga swi katsa e xibelani tinyonga na mavhongo eka muteki na nghoma xirhundzu na tinyonga eka mutekwa kumbe eka mutekiwa.

Xiambalo xexo a xi ta a xi ta languteka xi xi hlanganisa mihlovo yo hlamarisa na swiaki na switayela swa manguva lawa ku endla ku endla endla xivumbeko xo hlamarisa na xo hoveka lexi kombisaka ndhavuko wa Xitsonga hi ndlela ya manguva lawa.

Ndzi nga vula leswaku a swa ha ri swa nkoka ku fana na khale kambe va ha swi landzelela hikuva ka ha ri na masiku lama wo o tsakela munhu a tsakela ndhavuko wa yehe kambe a ka ha ri swa nkoka ku fana na khale khale a swi ri swa nkoka hi ndlela leyo munhu a tshama a ambale swiambalo swa lomu a humaka kona kumbe culture ya yena kambe masikwani lawa swi ambariwa ntsena hi hi siku ro karhi loko va va tsakela endhavuko wa vona.

Okay a ndzi nga vula leswaku vuhlalu tinguvu musisi xibelani hi swona leswi swi swi ambariwaka ngopfu hi vaxisati va va va va Xitsonga.

swiambalo swa ndhavuko swa vavasati swi cinca hi ku famba ka malembe hi ku cinca ka swilo leswi tirhisiwaka tindlela to endla swiambalo na ku hlanganisa ka swiambalo swa ndhavuko na swa manguva lawa.

Ndzi nga katsa tinhlo ta Xitsonga a leswi swi ta nyika xiambalo xa xiambalo xivumbeko xa Xitsonga hi ku hatlisa swisirhelelo na switshungulo na ku leswi kombisaka ximfumo xa ndhavuko mihlovo ya ndhavuko ku hlanganisa ndhavuko na ma manguva lawa swi vula leswaku ndzi nga ndzi nga dizayina jean kumbe hembe kumbe timpahla ta sweswi kumbe ta masiku ya hi ndlela ya Xitsonga kumbe hi ndlela ya ndhavuko.

E-e, vanhu a va ha mbali timpahla ta ndhavuko masikwani lawa nkarhi na nkarhi ku fana na xikhale khale vanhu a va kota ku va ambala timpahla ta ndhavuko hi ku landzelelana ku nga ri na xilo xin'wanyana va nga xi ambalaka kambe loko va cinca va tlhela va ambala tin'wani va cinca va tlhela va ambala tin'wani ta ndhavuko kambe masikwani lawa vanhu va ambala timpahla ta ndhavuko hi loko va va celebrate xo karhi kumbe loko va tsakela xo karhi nakona a hi swilo swa siku na siku i swilo swa siku rorero swi tlhela swi hundza vanhu se va ambala timpahla ta ta manguva lawa va ambala timpahla ta manguva lawa ta ndhavuko va ti ambala ntsena loko ku ri ku na xilo xo karhi kumbe na siku ro karhi ro tsakisa.

A ndzi ta ku swiambalo swa ndhavuko swi fanele ku ambariwa ngopfu hikokwalaho ka ku hlayisa ndhavuko ku kombisa vumundzuku ku tiyisa vun'we ku dyondzisa mintokolo.

Ina swa swa koteka ku vula leswaku vavasati va tshikeleriwa emindyangwini ku tlula vavanuna hi tindlela to hambana to fana na ti ku nga ringani ka ntirho wa le kaya to fana na ku ku pfumaleka ka vulawuri eka swiboho to fana na madzolonga ya rimbewu to fana na ku pfumaleka ka mitlhaveko ni vuxiximi.